Ukuchaza umyalezo obalulekile engifuna ukuxhumana ngawo nezithameli zami ezihlosile ngokukhomba izithameli zami ezihlosile okuhlanganisa izithakaselo nokuziphatha. Ngingakhuthaza abalaleli ukuthi bathathe izinyathelo ngokushesha ngokunikeza ama-promotion anomkhawulo wesikhathi noma amanani aphansi. Ngingasebenzisa ulimi olufingqiwe olucacile ukugwema ukugcwala kokukhangisa okunolwazi oluningi.

Idatha ungalithenga ema-supermarket. Kunezinkampani ezifana no-Infogroup, ezidayisela idatha kumabhizinisi nakwizinhlangano, ngakho-ke osomabhizinisi bangalithenga khona. Idatha ungalithenga kuma-platform afana no-DataStreamX kanye no-DataMarket.

Yebo, ngoba abezempilo bagxila ekunakekeleni okuvimbelayo, bagqugquzela umuntu ngayedwana ukuthi athathe imikhuba yempilo njengokuhlola njalo kanye nokugoma. Ezempilo zinikela ngokufundisa kweziguli ngemikhuba yempilo njengokudla ukudla okufanele nokuzivocavoca njalo.

Qinisekisa ukuthi idivayisi ye-Firewall ivuliwe yini ukuvimba ukungena okungavumelekile. Qinisekisa ukuthi igama le-Wi-Fi liyafana yini nele-Wi-Fi enikeziwe esikhumulweni sezindiza.

Sawubona, ngilapha nge-router ebengiqeda kuyithenga namhlanje ekuseni. Ngebhadi ayisebenzi futhi manje ngikhungathekile nje ngokubuyela lapha. Bengicela ninginike entsha noma ningibuyisele imali yami.

Into ebangela ukwenza ubugebengu ubumpofu, abanye abantu bajikela ebugebengwini ngenxa yokusokolela imali nokungatholi amathuba athile amahle empilweni. Ukuntuleka kokuvikeleka noma ukuba sendaweni engalungile ngesikhathi esingalungile kunikela ebugebengwini. Ubugebengu bungavinjwa ngokwenza izinhlelo emphakathini njengokufundela imisebenzi, ukufundisa, ukunyuselwa ukukhanyisa endaweni, kunyuswe nezinga lokwezokuvikela, ukugqugquzela abahlali ukuthi babhekelelane, ukufundisa abahlali ngokuvikela ubugebengu.

Okuhle ukuthi ungabuka amamuvi kahle ekhaya ngaphandle kokuya e-cinema noma uqashe i-DVD. Okubi ukuthi amamuvi ayaphazamiseka izimakethe, okungakukhungatha kuphazamise nokubuka kwakho. Ngingaqinisekisa ngokuthi ngiphakamise ukuthi babambisane nokusakaza okudumile, njengo-Showmax no-Netflix.

Kungamele ayifake emakhaya ngoba emakhaya sikufanele ukufinyelela okulinganayo kulwazi, kwimfundo nakumathuba atholakala online njengezasemadolobheni. Okunye ukuthi le-Wi-Fi ingasiza abalimi ukuthi bakwazi ukufinyelela kwi-inthanethi, ukuthola ulwazi ngesimo sezulu esizayo, ukuze bakwazi ukuvikela izitshalo zabo.

Ngibona kungafanelekile ngoba akusithi sonke esinemali yokukhokhela lezi nkundla, kanti izindaba ziyinto ebaluleke kakhulu kulo mhlaba esiphila kuwo ngoba ziyasixwayisa ngezinto ezinhle nezimbi ezenzakalayo, ukuze sihlale siphephile.